Njengamzali ndingaziva ndibuhlungu kakhulu ngoba akekho umzali onqwenelela umntana wakhe angafundi, agqibe ibanga lika-grade twelve ogqibe aye eyunivesithi. Kodwa umntana xa esithi ufuna ungayi eyunivesithi ufuna ukwenza ezi zinto ze-social media okanye ufuna ukuba ngumphembeleli kumajelo onxibelelwano, ndingamcela ukuba makagqibe noko eyunivesithi eyenza le nto ngoba xa enowujonga apha eMzantsi Afrika kunzima ukusebenza ungenayo imfundo.

Isihlobo sam sithanda izibalo, sizithanda kakhulu izibalo side sifundise abanye abantu. Loo nto ijike yalishishini lakhe. Ufundisa abantwana bamabanga aku-grade eight, nine, ten, eleven no-twelve izibalo.

Umntu othanda ezemidlalo anganeethonamenti athethe nabanye abantu abadlala imidlalo efana neebhola, ii-netball, ii-hockey nezinye ukuba bakwazi ukudlala bonke benze ukhuphiswano. Loo nto iyawukwenza ukuba bakwazi ukunxibelelana.

NjengaMphathiswa wezeMidlalo ndingaqinisekisa ukuba abantwana abafunda kwizikolo zasemaphandleni bayakwazi ukufikelela kwii-trials. Loo nto izawukwenzeka ukuba ootishala baneemoto okanye iibhasi abaziqeshayo ukuba abantwana bakwazi ukukufikelela njengabanye abantwana.

Izakhono zobomi umntu azifumana kwezemidlalo kukuba azivocavoce, kukuba akwazi ukusebenzisana nabanye abantu nokufunda ukuba umntu akasoloko ephumelela ebomini.

Ndikhumbula kudlala iWorld Cup yebhola yombhoxo. Owu kwakumnandi, abantu abamnyama nabamhlophe babevana kuzo zonke iindawo ababebukele kuzo. Loo bhola yayimnandi ngoba saphela siyiwina naloo World Cup singuMzantsi Afrika.

Ndithanda iStreet Fighter ngoba ukwazi ukulwa ngabantu abaninzi kwaye uzifundise indlela abalwa ngayo.

Oyena mdlali weqakamba endimthandayo nguSamuel Eto'o waseCameroon. Indlela awayedlala ngayo ibhola yayiyindlela eyohluke kakhulu, ndisamthathanda nanamhlanje.

Elona qela endilithandayo lebhola yiReal Madrid. Ndithanda kuba uSamuel Eto'o wayedlalela iReal Madrid.

Ukuzilolonga uliqela okanye ningamaqela kunceda ukuba ungabi wedwa kwaye ufunde iindlela ezininzi zokuzilolonga.

Iingenelo zemidlalo yevidiyo kukuba umntu akabi sesithubeni, uhlala endlini abe ezidlalela imidlalo yakhe yevidiyo. Uyasinda ke kwiinto ezininzi njengoba uMzantsi Afrika ungasakhuselekile.

Ezemidlalo ziluncedo ekuphuhliseni izakhono zobunkokheli kulutsha ngoba umntu uye azifundise indlela yokuziphatha, indlela yokuba iqembu lakhe funeka alisebenzise njani, indlela yokuba umntu abone uba umdlali ngamnye kuphi apho akwazi khona ukusebenza kangakumbi.

Umntwana odlala imidlalo yevidiyo ixesha elide uye angakwazi ukusebenzisana nabanye abantu okanye ukudlala nabanye abantwana ngoba yena ehleli nje uhleli kumabonakude edlala imidlalo yeevidiyo. Umntana odlala imidlalo yeevidiyo uphinde abe nengxaki yokuba mkhulu ngoba uhleli nje akazivocavoci. Aphinde lo mntana adlale imidlalo enokulwa kakhulu, loo nto imenza uba ibe ngumntu noko onochuku.

Yayingunyaka emva koba ilizwe lethu lifumane inkululeko kwaye umphathi lizwe yayinguPresident Nelson Mandela. Abantu babevuyile kakhulu ukuba kwenzeka le nto sesikhululekile. Nangoko ke abantu abamnyama babe ngekavani kakhulu nabantu abamhlophe kodwa ulonwabo olwalungcwele ilizwe lwalumangaza.